Ee, re patala di-insurance lapeng, le tjhelete eo e fanang ka yona e hantle. Empa mara ha e kgotsofatse haholo hakalo, empa ke tjhelete ya ho re o ka kwala mabaka a lepato ka yona, hore o ske wa .

Ke hore na khampani eo e molaong, e be e sebedisana hantle le batho, le hore ba hula mekitlane ya bona ka nako hantle, kapa ba hula mekitlane e hodimo ho feta eo ba .

Account-ong e jwalo ka tax free savings account. E o bolokela tjhelete ya hao hore tax e ska ya e hula haholo hobane, ho yona moo e sentse e hlalositse hore ke tax free. Ka hoo, ha o sebedisa ena, tax ya hao ha e no tshwana le ya batho ba bang ba butseng di-account tse ding.

Re tla tshwanela ke ho tlaleha taba ena e sale ka pele, ka potlako, hore motho ona a kgone ho itlama hore na, tjhelete eo o tla e patala jwang? Hobane jwale sena ke ntho e bohloko haholo hobane mo nka mong o itshepisitse hore o tla sebedisa tjhelete ya hae hantle nakong eo.

Ke tla tshwanela ke ho bona hore na, ke buisana hantle jwang le ba banka hore ba mfe mokitlana ona o jwalo. Ke ya tseba le ha o le thata, empa ke tla tshwanela ke hore ke o .

Mashonisa ke ne ke kopa hore o ska hlola o ntso tswella pele o shonisa tjhelete eo ke nkileng ho wena, hore ke kgone ho.

Tjhe, ha ke tshepe hore ka nnete insurance e ya patala, hobane jwale tjhelete eo re e ntshang kgwedi le kgwedi e batla e le ngata ho feta eo e tla bang tlase. Ke ka hoo re imelwang.

Hello, ke ne ke kopa ho tseba ka, kapa hona hlakisetso ka taba ya hobane ke entse kopo ya ditjhelete ya UIF selemong se fitileng, ke ka hoo nou ha ke kgone ho etsa kopo hape, ho thwe ke eme dilemo tse nne kaofela. So ke batla ho tseba hore na ebe mathata ke eng?

Qeto e ke nkileng ko ho ya ka hare ho banka ke lo etsa banking app, hore ke kgone ho thola tjhelete ya ka ka potlako, mme ke tla tla kgutlela ho bona, ke tlo etsa.

Hana jwale ke sa le hantle, empa ha se ke le malalalaotswe, le tla bona ka nna. Ke tla tla ke finyella ho lona moo bankeng ho tla tla ho tlo kadima tjhelete, empa hana jwale ke sale hantle. Ntho tsaka di ntse ding loketse.

Mehato eo o lokelang ho e nka hore o ka abelwa credit card. Ke ho tla le payslip ya hao hore re kgone ho bona hore na o kgola bokae kgwedi le kgwedi, le hore na o tla kgona ho patala credit card kgwedi le kgwedi? Ha mmoho le pasa ya hao, le karete ya hao ya banka o e sebedisang.

Bukana ya banka ho e bula, o tshwanetse ho tla le bukana ya boitsebiso ya hao, le lengolo la rente, le tjhelete e buletsweng. Mohlomong ho , ha o qala ho bula banka, hore o kgone ho boloka tjhelete.

Ntate o tla tshwanela ke hore o log-e in ka hara app ya hao, mme o ye ho pay, mme o kenye di-beneficiary details, mme o be se o, o transfer-a tjhelete eo .

Kgwebo ya ya bo matjhonisa, ha e molaong hobane ba qetella ba entse diqeto tse seng hantle, seka ho nka thepa tsa batho, ba hane re ka tsona, le ha beng ba tjhelete ba se ba patetse. Mmuso o tla tshwanela ke ho tiisa letsoho ha ho tluwa ntlheng ena ya .